Idatha libiza imali ephezulu khulu begodu kuya nangokuthi ufuna elingangani kodwana leli elizokulasta, elizokuhlalela inyanga yoke libiza imali ephezulu.

Idatha libalulekile ngombana nawunganalo efowunini, zinengi izinto ongakghoni ukungena kizo, awukghoni ukuthi unga-aplayela imiberego, awukghoni ukuthi ungabona ukuthi ngiyiphi imiberego ephumileko nanyana kukuphi lapho bakubize khona ngombana kwama-email ukuze angene kumaliledininakho udinga idatha, kungakho idatha

Ukubukela amavidiyo ngikho okuqeda idatha khulu ngombana kudla idatha elinengi ukubukela iinthombe nabantu bakhuluma kunalokha uthumela umlayezo.

Umuntu kuze abulunge idatha lingapheli, angathoma ngokobana angabukeli amavidiyo kumaliledinini wakhe, angangeni kuzinto ezinjengabo-TikTok ngombana kunganasidingo, angane ezindaweni lapho kubaluleko khona, ekufana nalapho azuma khona umberego, ukubona izindaba nokwenzeka kwethu begodu akhiphe nama-app akhona ngaphakathi kumaliledinini wakhe adla idatha angawaberegisiko.

Umuntu nakaphelelwe yidatha, umaliledinini awukwazi ukuthi uthole imilayezo ebalulekileko nanyana ku-email nanyana ku-WhatsApp akukghonakali. Into ekghonakala ukuthi yenzeke, ukuthola, ukufowunelwa kwaphela.

Abantu idatha balithenga ngeendlela ezihlukeneko, abanye balithenga ngemali eentolo ezifanana nakibo-Pep, emakuleni. Abanye baberegisa ibhanga zabo ukwazi ukuthi bathenge ngalo.

Idatha enarheni yeSewula Afrika iyahlukahlukana ngokwabiwa kwayo, uthola kuna-fifty randa mangabe kuya kwamancani akhona wabo-five randa, aba-ten randa.

Idatha kumele libize amatjhumi amahlanu for abantwana besikolo ngombana abanayo imali enengi yokobana bathenge kodwana nababawa abazali imali engangamatjhumi amahlanu, kuba lula bona idatha.

Kunedatha lasemini, nedatha elisebenziswa ebusuku, mhlobo emibile yedatha.

Ipilo ngaphandle kwedatha akusese ngiyo kwamambala, nami angikghoni ukuphila ngaphandle kwayo ngombana zinengi khulu izinto engizenzako ngedatha, nangingenalo, nomaliledinini akaphatheki ngombana ayikho into engingayenza kuyatjho idatha.

Ekhethwapha idatha liyabiza ngombana umnotho wethu uphasi khulu. Iranda leSewula Afrika, eSewula Afrika liphasi begodu izinto ezifana njengokuthi kunama-upgrade, azi-upgrade izinto zangapha esikhathini esinengi, ingakho sibhadala imali enengi

Ukuze ngibulunge idatha, ukuze ngonge idatha ngihlala ngingabukeli amavidiyo

Ikhamphani enedatha elibiza ngconywana yi-Telkom ne-Rain, ngizo ezinedatha elibiza ngconywana.

Idatha lidliwa khulu yiinkundla zokuthintana.

Iye, idatha libiza ngconywana lokhana nawulithenga ngobunengi kunalokha nawuyithenga kancanikancani.

Idatha lithengwa ngeendlela ezinengi, ungalithenga ngebhanga yakho namkha ngokuya eentolo ezifana nabo-Pep, ufike ukhiphe imali ubanikele ubatjele ukuthi ufuna idatha lemalini begodu elingangani.

Kuya ngokuthi wena uthenga elinjani, lithoma kusukela kumalanga ayikhombisa kuya amalanga alitjhumi nanye, kube nelenyanga yoke.

Iye, nami ngivuma nawe, idatha kafunjathwako liphela msinyana kuneye-router ngombana i-router yangendlini khulu begodu uyiberegisa nawungendlini kwaphela, waphuma ngendlini awukghoni ukuthi uliberegise.

Kumele uqedwe umukghwa lo, ungaqedwa ngokobana simakhasimende sihlangane, size nombono lapha sithenga khona namkha namkha sigcwalise incwadi, egcwale ngemitlikitlo, bese incwadi egcwaliswe ngemitlikitlo ukobana siyavumelana ukuthi , sifuna ukobana idatha lingabekwela isikhathi.

uthenga idatha ngomaliledinini kudlelana imali kwamambala, umukghwa lo ungawulisa ngokobana uthome ngokukhipha i-app le okghona ukuthenga ngayo idatha uyikhiphe ngefowuninakho namkha nje uzitjele ukuthi awusaberegisi ifowuni ukuthenga idatha, Uberegisa imali kuphela.

Ngiyavuma ukobana iwayifayi ilisizo ebafundini ngombana bayakghona ukuyiberegisa ukuthi bazume amavidiyo namkha ezinye iincwadi zokufunda ukuze bakwazi ukizwisisa kancono ezintweni zesikolo.

Ithoknoloji ekhasako yitheknoloji esesesemabangeni aphasi, ingakabi ukuthuthuka ukufika ezingeni eliphezulu lapho ukuthi yoke into

Iye, ngiyavumelana ukobana amafilimi weSewula Afrika amanengi athandwa Likhona elilodwa engilaziko iTsotsi two thousand and five nalo liyathandwa ngaphetjheya.

Umlingisi oyikutani efilimini uvezwa uvezwa kanengi kanengi ende esikhathini esinengi uyanqoba kikho akwenzako nanoma nanoma ahlangabezana neentjhijilo kodwana uhlezi anqoba.

Kwenziwa kukobana abalingisabo basuke badlala kuhle tle emafilimini lawa abadlala kiwo, kuze kubonakale ngathi yinto abayenzako eempilweni zabo zamarerhe.

Iye, umbono wami uvumelana nerhubhululo leli ngombana vele abalelesi into ezinengi bazibona kumafilimu nobunye ubulelesi abangabaziko babubona kumafilimu bese babenza emphakathini.

Ithuba lokubukela amafilimu lawo kodwana bangawubukela nasesikhathini esele sekukade amafilimi lawa adlala. Ayangena kumabonwakude kodwana emva kwesikhathi eside so ayabadima.

Mina ngithanda ukuyibekela ukuwabukela ku-inthanethi ngombana uthola ama-movie amatjha begodu aqeda ukuphuma and then adlala kuhle adlala ku-inthanethi nangesinye nesinye isikhathi ofunako, kumabonwakude adlala ngesikhathi esithize kwaphela.

Indlela yokubuyela amafilimi kukobana ubenezinto lezi okghona uku-download kizo amafilimi njengabo-Showmax nabo-Netflix kutjho ngaleyondlela ukghona ukuthi khulu nedatha alidleki khulu.

Ukobana uthenge idatha elaneleko begodu ubenama-App aberegiselwa ukuthi u-download ama-movie uyabhadala abo-Netflix, abo-Showmax ngibo abangenza ukobana kubelula for umuntu ukuthi athole amafilimu.

Nami amafilimu ngiwathandisa ukuthi ayasilibazisa isikhathi yingakho vane siwabukele.

Mina ngithanda amafilimi ahlekisako begodu kancani anamaguduva, imiguruguru

Iye, asabukelwa khulu ku-inthanethi amafilimu begodu abukelwa khulu ku-inthanethi ukudlula lokha abantu bebabawabukela kumabonwakude ngombana abantu abanengi bayakghona ukuthi babukele ku-inthanethi

Mdlalo eyaziwa khulu yakade midlalo efana aboVelaphi no-Emzini wezinsizwa.

Ngombana abantu abanengi bayayizwisisa khulu imidlalo yingakho zemidlalo zibukelwa khulu.

Awa, angekhe kwenza abantu ukuthi bangasayi eenkundleni ngombana ukubukela kumaliledinini nomabonwakude akufani nokubona live eenkundleni kumnandi khulu eenkundleni ukudlula kumaliledinini.

Mina ngiwuthanda ukuwubukela etatawini ngombana ngithanda ukubona ngamehlo wami wenyama. Ngithanda nobumnandi lobu bokuthi uyakghona ukubakhuzela.

Mina ngikhetha ukuyibona emahlelweni wezemidlalo kumabonwakude ngombana ngiyakghona nokubona nezinto ezenzekileko ayenzekileko namkha ukuthi ama-goal enzeke bunjani.

Ukuthi ngelinye ilanga nje nakunemidlalo ematatawini benze ukuthi kungenwa mahala akubhadelwa litho, abadlali bangathoma ukubuyela kancani kancani benzele ukuthi kube nama-popcorn wamahala namanzi wamahala.

Izokuqedela idatha kodwana nawungatjhentjha i-quality yokuthi idlala i-quality idlale i-quality ephasi, angekhe ikuqedele idatha khulu.

Iye, idatha libiza imali ephezulu khulu amalanga la ngombana abantu esiberegisa idatha siyanda ilanga nangelanga yingakho-ke idatha amalanga la libiza.

Liqakathekile khulu idatha ngombana sikghona ukuliberegisa ukuthola ulwazi olunengi khulu kumaliledinini wethu begodu siyaliberegisa nokuzuma imiberego ngaphandle kokuthi ubenalo, zinengi izinto ezizokuphunda ngombana kungilo elenza ukuthi ilwazi olukude nathi.

Ukubukela amavidiyo ngukho okudla idatha khulu ngombana ukubukela isithombe namkha abantu bakhuluma, kudla idatha khulu ama-MB wakhona abaphezulu khulu yingakho-ke ukubukela ividiyo kudla idatha.

Umuntu ukuze abulunge idatha kumele ukuthi aphungule ekubukeleni amavidiyo kumaliledinini wakhe, aberegise idatha ngokuqophelela. Ukuthumela imilayezo namkha ukufuna ulwazi nokurhubhulula, lokho akudli idatha khulu, into edla idatha kubukela amavidiyo, ukuwabukela lokha nawuwabukela nakubo-TikTok.

Idatha naliphelile kutjho ukuthi umuntu akakghoni ukuthi angene ku-inthanethi ulwazi mayelana nento ethize begodu akakghoni nokuthi angenelelwe milayezo efana nakuma-WhatsApp kubo-Facebook, imilayezo ayingeni.

Abantu abanengi idatha balithenga kumaliledinini wabo kulama-App abathenga kiwo amadatha njengabo-Vodapay abo-MTN App. Abanye baberegisa i-Wi-Fi ebayibhadala qobe ngenyanga.

Enarheni yeSewula Afrika idatha libiza ngokwahlukahlukana. Liyathoma ngamanani aphasi ukufikela ku-five rand ukukhuphukela phezulu ukuya le kibo-five hundred iye liyabiza khulu.

Idatha kufanele lingabizi ebantwaneni balithole mahala ngombana abantwana besikolo ababeregi, abanayo nemali ende lokhu kuthwesa umthwalo ebazalini omkhulu nangabe idatha libiza.

Kunemihlobo emibili yedatha, mhlobo wokuthi ulisebenza emini elinye ulisebenzisa ebusuku.

Kwedatha ayisese ngiyo kwamambala. Nami angikghoni, angazi abanye bakghona njani.

Idatha liyadura ngombana abantu laba abasinikeza ngedatha, laba esithenga kibo, iinkhamphanezi azisizinengi begodu azina competition. Enye into ukobana eSewula Afrikha umnotho wakhona uhlala uphasi ngombana abantu abanengi ababeregi and abanye ababeregako bathola imali encani ngakho-ke iinkhamphani amandla wokobana adurisele ngombana bacabangela laba ababeregako kwaphela.

Lona kunzima ukobana ulonge kodwana mina ukuthi ngizame ukulonga, ngiliberegisela izinto ezibalulekileko kwaphela, angihlali ngikuma-social media platforms. Ngiliberegisela ukuzuma umberego, ukuthola ama-e-mail abalulekileko, ukwenza irhubhululo ngento ezithileko, engingazaziko namkha engifuna ulwazi ngazo begodu ngenza ngaso soke isikhathi ukuthi ngiyalivala nangingaliberegesi.

Ikhamphani elbiza ngconywana ngedatha yi-Cell C kodwana i-inthanethi yakhona i-slow.

Kokubili akudli khulu idatha kodwana ngingathi iinkundla zokuthintana ngombana ziveza izinto ezinengi hlangana namavidiyo ngaphakathi, ngakho-ke ngi-choose iinkundla zokuthintana.

Iye, ibangcono khulu nawuyithenga ngobunengi ngombana ihlala isikhathi eside begodu imalakhona iyazwisiseka, akufani nalokha mawozokuthenga elincani ngombana liyokupheka, uthenge elinye liphele, uthenge elinye ugcine sewuberegisa imali enengi khulu.

Idatha lithengwa ngemali, abanye bathenga ngomaliledinini wabo eenkundleni kuma-App wamabhanga. Abanye baya eentolo bayowathenga khona iindlela zokuthenga idatha. Abanye bathenga nama-Wi-Fi babhadala